Ga ise ke palame sefofane, ga se ke ko lefelong lepe kgotsa nageng epe ke dirisa sefofane go fitlha ko.

Ee, ke toro ya ka go palama sefofane mme nka rata go palama sefofane sa SAA.

Mo boemela fofaneng jwa Aforika Borwa o tshwanetse go tsena le go latlhela morwalo go tlhotlhomisa tshireletso. Fa go tlhokega go palama mme fa fitlha kwa nageng ya Nigeria o tshwanetse go dira ditsamaiso tsa go goroga go claim-a bare luggage, customs go tswa mo boemelafofane teng jwa Nigeria.

Mo toropong e ke nnang mo go yone ga re dirise dibese go le gontsi kgotsa go le gantsi re di sa ditekesi kana Bolt kgotsa dijanaga tse re di bitsang re re ke di .

Mo toropong e ke nnang mo go yona kana tikologo e e ke nnang mo go yone ga re dirise dibese jaaka ke tlhalositse re dirisa ditekesi, Bolt kana dijanaga tse re di bitsang re re ke ditau baye ka jalo ga ise ke itemogele matsapa ap di ka go reka karata karata eno e e botlhale.????

Mokgweetsi yo o siameng wa bese ke motho yo kgweetsang ka pabalesego, o maitseo o tshwarang nako ebile a buisa batho ba bangwe sentle. Bakgweetsi ba dibese ba na le seabe mo maitemogelong a siameng a go ya tirong ka go netefatsa pabalesego, go kgweetsa ka kelotlhoko le go latela melao. Go dira tirelo e e molemo go thusa go nna pelotelele le go ruta go boloka tikologo e le monate go boloka bese e le phepa ebile e phothulogile.

Dikotsi ka nako ya strike di ka akaretsa dikgoreletsi tsa ditirelo tsa botlhokwa tirisodikgoka e ka nnang teng kgotsa dikgotlhang magareng ga ba ba ngwala le ba ba sa naleng tshireletsego. Ditlamorago tsa ikonomi mo dikgwebong le mo baaging le go sa phuthuloga kgotsa mathata mo bapagaming le baagi ba ba ikaegileng ka ditirelo tseo fa badiri ba dibese ba ngwala tiro go ka direga gore bapagami mo-Aforika Borwa kgotsa gongwe le gongwe ba amega thata ba ka nna ba lebana le ditlhopho tse di lekanyeditsweng tsa dipalangwa tsa dibese.

Dibese di tsamaya ka dinako tse di rileng bogolosegolo ka ntlha ya ditsela tse di golagantsweng. Tlhokego ya bapalami le dithulaganyo tsa tiro jaaka go ema ga lookwane kgotsa di shift e dile roba nngwe tsa bakgweetsi. Fa bese e ka nkemisa ke tla batla go tlhola gore a ke lefelo le le rulagantsweng la go ema kgotsa tsa a go na le bothata. Fa e le gore ke go ema ke tla fologa kgotsa go emela gore e tswelele.

Mo tikologong e ke nnang mo go yone ga re dirise dibese jaaka dipalangwa ka jalo ga ise ke seiwe ke bese ka ntlha ya lebaka lepe.

Mo tikologong e ke nnang mo go yone ga re dirise dibese jaaka dipalangwa ka jalo ga se ke itemogele matsapa ape ka dibese.

Dibese ga di tsamaye mo metseng yotlhe kgotsa mo ditseleng tsotlhe tsa motse. Bogolosegolo ka ntlha ya mabaka a le mmala jaaka maemo a di tsela tlhokego e e kwa tlase dikgwetlho tsa phitlhelelo le ditshenyegelo le dithulaganyo.